Mokgwa wa hose kganne ka lebelo ke ona mokgwa o lokileng wa ho kganna ka nnete nnete. Hobane tjhe le ha phoso e kaba ta etsahala, mohlomong e etswa ke koloi e ngwe ka pela hao o tla kgona ho qoba. Kapa le ha motho a ka ba kena ka pela hao mohlomong a tatile o tla kgona ho kganna koloi ya hao hobane o no ntso o sa tata.

Dintwa tsa bo ma koloi baeti di bakwa ke hore ha di laolwe ke motho ya le mong. Koloi tse ding le tse ding di na le monga tsona, hape ba le jwalo ba batla ho ba ka sehlohlolong bale kaofela bothata bo ba mono. Mang le mang o batla hore lentswe la hae ha bua le be lona le utlwahalang. Mohlolomong ha mmuso ono ka kena ka hara besig ee ho no nka banang ho no kaba betere ho nka kgona ho qoba dipolao di ntwa tsena tsa kanakana le ba bapalami ba tsamayang ba ntse ba lemala. Hobane hone ho tla bana le ofisi moo ho teng o tla report-uwa teng. E be le secretary, e be le motho a itshwereng ka sehlohlolong jwalo jwalo. Ebe hee hona le moo ho iswang ditletlebo teng, e be ba molao he ba tseba ho kena ka tsela e jwalo. Ha e se na le mmuso ka hare ho bobebe hore le molao o ka kgona ho kena, haholoholo ka hare.

Ke rekile ticket ya ka founung online site-eng e bitswang FlySA fair ka di-three tsa Hlakola Twenty twenty five, ka two hundred and fifty seven rand. E bile ke tseba hore ke ke fofa kajeko hoseng ka eight haebe e sebedisitswe e sebedisitswe ke mang jwang? Nna monga monga kele mo. Haeba le sebetsa le dikweta, le re jwetse empa ya ka tjhelete nna ke batla mona. Ha ke tlo jowa hobane ke lona ba kgethang di company tse sebetsang le lona ho le thusa hore le re etsetse mosebetsi o be o be bobebe Jwale haebe re tla tla joa tjhe ka nnete ba ntse re tlile ka tjhelete tsa rona. Ra tla ka letsoho ka nnete ha ele ya ka tjhelete yona ke batla mona. Ha ke tlo tloha mona, ke sa thola tjhelete yaka.

Re ile re ithola re robetse ka thoko ho tsela , empa garage-eng he e bitswang polekeng e bitswang Colesburg. Ema ke yona e mahareng a Johannesburg le Kapa yaba ka lebaka la hore petrol ha eyo station-eng sa bona. Ra tlameha hore re ba re tlo emela lori ya petrol e tlo fihla mesong. Mme hee mara ile yaba leeto le monate hobane re laka ra tswa re ka ra sheba ka ntle ka mono ho hotle ho hotle poleke ya teng e ntle. Le ha fela hee o tsebe ho robala koloing ha hona monate hobane ha o robale o photholohile. Empa e laba ketsahalo e e monate hobane dintho tse ding ha di etsa ona le batho ba bang di monate.

Tjhe, nnete fela hore mebileng ya rona di di line tsa batho ba di baesekele aa di shota ele ka nnete dia shota. Ha dia lekana ho hang ho hang. E bile ha ke bone ba bolokehile, ebile seka ra ba ka kenya mabone kapa mebala e bonahalang haholo hobane hona le batho ba tsamayang hoseng haholo. Hore ba kgone ho bonahala mebileng mona hobane ka matsatsi a mang o thola ba tjhaisitswe hoseng, ka baka la hore bane ba sa bonahale.